Menyetla e teng ho tshwaseng ha ditlhapi ke hore batho ba ka qala kgwebo ya ho rekisa ditlhapi tseo kapa di-company tse kgolo di ba hire hore ba ba tshwasetse ditlhapi.

App-o eo ke e tsebang e bitswa ka Garden Planner. Mona batho ba ka fumana tsebo e batsi ka hore ba tlameha ho lema eng ka sehla sefe, le hore ba ka etsa jwang hore seo ba se jetseng se hole.

Ha ke iphumana ke le maemong a tje jwaloka sehwai se senyane, nka theha maqhama le dihwai tse kgolo hore le nna ke tsebe ka moo ba hodileng ka teng hore ba fihlelle boemong boo. Nka leka le ho etsa diphuputso tsa hore nka etsa ditokomane tse hlokehang nako e sa dumela.

Batjha ba hona jwale ha ba sa tseba ho jala dimela hantle, ba potlakela hore ba fumane dimela tsa bona di hodile empa ba sa di hlokomele.

Naha ya bo rona e ile ya nkiwa ke batho ba tswang ka ntle, ha ba re tshepisitse bophelo bo botle. Re ile ra iphumana re se re wetse, re lahlehetswe ke naha, re shebile tsena tseo ba neng ba re re tla di fumana ho tswa ho bona.

Ee, ke la utlwela ka taba e jwalo ka polasi e nngwe e tummeng tjena. Basebetsi ba ne ba llela hore ha ba fumane nako e ngata ya ho phomola ebile le tjhelete eo ba e amohelang e tlaase haholo. Ba ne ba bile ba re ba robatswa ka matlong a batang poo! haele mariha.

Ee, ha motho e mong le e mong a ka ba le naha ya hae, a ka kgona ho lema ho fepa lelapa la hae. Sena se tla be se bolokela motho ka mong ha mmoho le lelapa la hae tjhelete, le ho ba phedisa bophelo o ntlafetseng ka nako tsohle.

Koloi ya ka e ka fumana dintlha tse robong hobane e dula e hlwekile, e sebedisetswa feela ho isa dijo mmarakeng. Kgaello ya ntlha e le nngwe e tla be e le lebaka la hore ha hona sehatsetsi hore dijalo di dule di ntlafetse ka koloing.

Kotsi tse ka bang teng ke hore dinotshi di ka o loma. O ka fumana o se o na le lefu leo o sa le tsebeng ka baka la tsona. Hore o itshireletse o ka fumana diaparo tsena tseo tse sebediswang ha ho tluwa ntlheng ya ho tshwarahana le dinotshi, mme o ka ya le moo batho ba yang teng ho rutwa ka taba ena ya ho hlokomela dinotshi.

Nako tse nepahetseng ho jala khabetjhe ke hwetla kapa mariha, kgweding tsa Motsheanong le Phupu.

Etsa bonnete ba hore o tshela manyolo a lekaneng pooneng ya hao. Nosetsa dipeo tsa hao ka metsi a hantle, eseng a mangata haholo kapa a manyane haholo. O etse bonnete ba hore o tlodisa matsatsi a ho nosetsa.

Tjhe, ha ke na tsebo e tibileng ka sena. Ke tseba matekwane a semulla ho hong naheng ena ya borona, mme ho ba le sefate seo e tla be e le tlolo ya molao.

Malome a ka rekisa nama ya fariki kapa a di rekisetsa batho ba batlang ho di ruha kapa batho ba batlang ho lo etsa nama ka tsona.

Sonoblomo e sebedisetswa ho etsa mafura ana ao re phehang ka ona ka matlong a bo rona kapa ho etsa sena seo re tlotsang borotho ka sona.

Dijo tseo ke ratang ho di pheha ke papa kapa nama hobane di na le di matlafatsi tse ahang mmele.

Ditholwana tsena dipanana, diapole, ditamati le ditapole mme tsona di fumaneha porofensing ya Kapa Bophirima kapa Limpopo.

Ee, nka kenya tsebo ya setso tshebetsong ho sirelletsa temo tsa borona. Hape, haebane e ya nsebelletsa, nka eletsa dihwai tse ding ho etsa jwalo hobane matsoho a hlatswana, re le batho, tlameha re thusane.

Sebaka seo ke dulang ho sona se loketse dijalo tse sa hlokeng letsatsi haholo jwalo ka ditamati le dipalesa tse itseng. Nka di hlokomela ka ho di etsetsa sebaka se kang ntlonyana ya tsona hore di mele ka moo le ho di nosetsa hantle feela.

Tsamaiso ya polasi ke kgwebo e kenyelletsang temo le ho hlokomela hore dintho di tsamaya hantle. Se etswang moo ke ho jala ha dimela, kgodiso ya diphoofolo jwalo ka dikgomo kapa difariki.

Hore re kgone ho ruta batjha ka tsa temo, tlameha e mong le e mong a fumane monyetla wa ho ithuta ka tsa temo ho tloha dilemong tse tlaase le ha ntse a kena sekolo. Re boele re fane ka menyetla e mengata ho tsa temo eo batjha ba tla kgona ho kgetha le ho rata seo ba se etsang.

Ka nnete ke utlwile bohloko ebile ke seka meokgo ha ke utlwa hore malapa a mang a fumane lefatshe la bona le neng le jowe nakong tsa kgethollo, empa rona mona re sa ntse re eme, re ipotsa dipotso tse sa feleng. Re la etsa dikopo hore le rona re fumantshwe se e leng sa rona, empa re sa letile. Ka hoo, tsatsing la kajeno ke le letseditse ho tlile ho tla batlisisa metjha e nepahetseng eo le rona re ka e latelang hore lelapa la borona re boele re fumantshwe lefatshe la borona.

Ha o na le serapa se senyane, o ka kgona ho fumana dijo tse ntlafetseng ka nako tsohle ebile ha o no sebedisa tjhelete bohlaswa hore o reke dintho.

Tse jewang di kenyelletsa ditamati, ditapole, diapole, jwalojwalo, tseo re tla kgona hore rona re di late tshimong ebe re iphehela tsona ka malapeng a rona.

Ha ke ngola buka, nka ngola ka moo ke lemang dijalo tsa ka le ho di hlokomela ka teng e le ho fana ka keletso ho balemi ba bang.

Kgotso, ke kopa ho botsa hore ana naha e mane motsaneng wa Zazi, seterekeng sa Muyi, hore ke kgale e emetse bang ba yona, mme ke lakatsa ho tseba hore ba ka fihla neng pele dintho di ka senyeha.

Ho bonkgono le bontatemoholo, ena ha se taelo empa e le kopo le boikokobetso. Ha re tla ho lona re tlo kopa thuso ka ho re ruta ka tsa temo, lefatshe le se le tla sala le rona jwale mme re hloka ho etsa dintho ka tsela tse nepahetseng hore re se iphumane re le ka mosing.